Ngingamfundisa ngokuthi nami mzali wakhe ngibe yingxenye yayo imigubho. Uma kunemigubho eyenziwayo yamasiko ethu akwaZulu, ngihambe naye, abone ukuthi hhayi, ubaba uyayenza naye le nto, ubone kimi ukuthi mina ngiyazigqaja ngesiko lami, ngiyazigqaja ngobumina. Angafunda kanjalo-ke ukuthi abone kimi, alandele kimi.

Mina nje inkolo yami akukho la engiphazamisa khona, nasenkolelweni yendabuko, akukho la kuphazamisana khona ngoba inkolo yami iyangivumela ukuthi ngishise impepho, inkolo yami iyangivumela ukuthi ngilayithe isibani, iyangivumela ukuthi ngilihlabele idlozi. Akukho la, la, la kuphazamisana khona, cha, futhi uma nginenkinga edinga ukulungiswa, ngiyakwazi ukuyibhika esontweni, edinga ukulungiswa emsamo, kuyaxhumana nje kimi, akuphazamisani ndawo. Ngiyakhululeka nje ngisho ngisendaweni yokukholwa, ngiyakwazi ukubika izinto zami eyiqondene nesintu, eyiqondene nomsamo.

Nginalo ilungelo lokungavumelani nento engahambisani nayo. Umshado akusiyinto yokudlala, uma sikhuluma ngomshado, sisuke sikhuluma ngomuntu ozophila naye impilo yakhe yonke, nize nihlukaniswe ukufa. Sikuphi isidingo sokuthi ngivume mina ukuhlelela umshado nomuntu engizwa kahle ukuthi imizwa yami ayihambiselani naye? Ngizohlala kanjani nengane yabantu ngiyindoda, ngizizwa kahle ukuthi cha, akusiye-ke lona engimfunayo ngoba nakhu ngisaba ukudumaza abazali? Angeke, kubalulekile ukuthi ebudlelwaneni, ube nobudlelwane nomuntu ozwayo ukuthi uyamuthanda. Hhayi, angiphathi-ke uma kukhulunywa ngomshado, umshado into ejule kakhulu, kufana nejele, usuke uzibopha.